Ukuchelela kunemithelela eminingi kwikhwalithi yamagilebhisi. Ithinta izinto ezifana nobukhulu bamagilebhisi, ubumtoti nobuningi bamagilebhisi. Uma uchelela kakhulu, amagilebhisi aba makhulu kodwa awabi mnandi, awabi noshukela omningi. Kodwa uma ungacheleli ngokufanele, amagilebhisi aba mancani aba nobuningi buba buncani futhi aba nobumuncu amagilebhisi wakho. Yingakho-ke kubalulekile kakhulu ukuthi amagilebhisi uwachelele ngokwanele.

Cha, ukudla okufriziwe nokufakwe ethinini akunayo impilo njengo kudla okusha. Lokho ngisho ngoba ukudla okufriziwe nokufakwe ethinini kunamakhemikhali alondolozayo, phecelezi ama-preservatives, kwenza ukuthi ukudla kungasheshi ukumoshakala. Futhi-ke lawo makhemikhali ayenza ukuthi ukudla okufriziwe nokufakwe ethinini kungafani ncamashi nokudla okusha, futhi iyenza ukuthi kube nezifo ezinye ongazithola ngalokho kudla.

Ngenkathi ngise nyuvesi ngonyaka wami wokugcina we-undergrad, ngangifunda ngezinto zemvelo. Ngangifuna kakhulu ukwenza i-honours degree kuleyo course, kodwa ekupheleni kwenyaka ngathola ukuthi angifinyelelanga kwizinga lokuthatha i-honours. Kodwa-ke ngayithatha leso simo njenge ndlela yokungigqugquzela ukuthi ngifunde kabanzi ngezinye izinto engizithandayo ezifana nemishini nokulungisa izinto. Ngaleyo ndlela-ke, ngangena kwi-course entsha ekhuluma ngazo lezo zinto. Ngajabula kakhulu ngaloyo nyaka futhi.

Ukuguquka kwesimo sezulu, kunemithelela eminingi kwezolimo eNingizimu Afrika. Ngoba uma uwumlimi nomuntu obheke izinto zolimo uyazi ukuthi kumele wazi ukuthi kuzoshisa nini, kuzobanda nini, namanzi akhona angakanani. Lapho uyakwazi ukuthi uzotshala ini, nini, kanjani, ngesikala esingakanani. Manje, ukuguquka kwesimo sezulu kwenza ukuthi ungakwazi ukuthola ukudla noma izinto ozitshalile, ngezinga elifana nelakuqala. Ngakho-ke, ukuguquka kwesimo sezulu sithinta kakhulu kule ndawo, yokulima.

Ngicabanga ukuthi kumele sithole indlela yokulawula lesi tshalo esisha ngoba isitshalo esimpova umoya sinekhono lokukhula kakhulu lize libulale ezinye izitshalo ezingaphambi kwaso. Ngakho-ke, ngibona ukuthi kuyindlela enhle ukuthi sithole indlela yokulawula lesi tshalo ngaphambi kokuthi ibulale ezinye iy'tshalo.

Mina neqembu lami sesafunda ukuthi izintuthwane zinendima ekutheleleni impova ezitshalweni zethu endaweni ebamba ukushisa. Lokhu kusijabulise kakhulu ngoba siyakwazi ukusebenzisana ney'ntuthwane ukuze sikwazi ukuthi sithole izitshalo ezandile. Sijabulile kakhulu ngoba sesiyazi ukuthi sizothola izitshalo futhi siyakwazi ukusebenzisana nezinambuzana esizithanda kakhulu.

WePhumlani, mngani wami, isikhathi samanje sesithanda ukuba nzima endaweni yethu yokwelima. Kakhulukazi ngale nkinga esinayo yamanzi angekho la eNingizimu Afrika, futhi kuba nzima futhi masikhuluma ngokushisa kakhulu komhlaba. Lokhu kwenza ukuthi imithelela yethu ibe mincane kakhulu sihlupheke. Kodwa ngicabanga ukuthi kumele sisebenzise izinto ezifana nethekhnoloji ne-AI eyenza ukuthi sifunde kabanzi ngale sikhathi esishintshayo ngokushesha ukuthi sikwazi ukuthi sibe nemithelela eminingi ngalo nyaka.

Sibhekene nenkinga enkulu yokushoda kwamanzi lana eNingizimu Afrika, kodwa zikhona izindlela thizeni zokunisela ezenza ukuthi si-onge amanzi. Izindlela ezifana nokunisela ngqo iy'mpandeni zezitshalo ukuze singatheli amanzi amaningi, phezu kwey'tshalo zethu futhi lokho kusivumela ukuthi singaniseli kaningi. Futhi uma sinisela ekuseni ngovivi, ilanga lingakaphumi, lizokwenza ukuthi ilanga lingadlali iqhaza, lingabi neqhaza lokuthatha amanzi uma sekushisa kakhulu. Futhi singathenga nemishini esitshelayo, ngenkathi izitshalo zethu zingenayo amanzi, sikwazi ukuthi sinisele ngaleso sikhathi kuphela.

Sanibonani, zingane zami. Namhlanje ngizonitshela ngezitshalo ezithandwa iy'ntuthwane. Izimbali ezifana nama-pioneers nama-sunflower zizithanda kakhulu ngoba zinuka kamnandi, zinuka ngathi zinoshukela. Futhi izitshalo ezinezithelo ezifana phecelezi ama-fruits, nawo anuka kamnandi anoshukela futhi izintuthwane zithanda khona izinto ezinoshukela ezinuka kamnandi.

Nathi abantu basemadolobheni sinalo iqhaza esingalidlala ekongeni kwamanzi. Kumele sihlezi siyibhekile iy'mpopi zethu kanye namathoyilethi ukuthi aziconsi. Uma ziconsa, kumele sizilungise ngokushesha futhi uma sigeza amazinyo noma sigeza ubuso, kumele siwavale amanzi empompini, singawayeki ukuthi aqhubeke ukuphuma futhi kungcono ukuthi ungene eshaweni kunokuthi ugeze abhavini ngoba konga manzi, ishawa ithatha amanzi amancane ukudlula ibhavu. Futhi kumele uhleze ubheka ukuthi amanzi asetshenziswa kakhulu kuphi endlini ukuze ukwazi kuthi uyeke ukwenza lezo zinto lezo.

Ngonyaka odlule ngesuku lami lokuzalwa, umngani wami othanda kakhulu ukweluka ngoboya wangenzela isigqoko esinemibalabala eminingi. Wayeluke ngoboya, kumthathe inyanga yonke ukuthi ayenze leso sigqoko leso. Ngisithanda kakhulu futhi ngisasigqoka nanamhlanje.

Izingane ezikhulele emapulazini zinezinselele eziningi, ezifana nokuthi ngesinye isikhathi nabo kumele basize abazali babo abasebenza khona emapulazini ukwenza imisebenzi eminingi khona epulazini. Futhi amapulazi akude kunezikolo ezinye. Ngakho-ke, kuba nzima ukuthi lezo zingane ziye esikoleni ngaphandle kwezinselele ezinye ezifana nokuhamba isikhathi eside nokushodelwa kwey'mpahla noma inyufomu yasesikoleni. Ngakho-ke, iy'mpilo zabo ziba, ziyahluka kuney'ngane ezihlala mhlawumpe emadolobheni.